Ke ile ka leba dikantorong tsa masepala mme ka hlalosa nomoro ya ntlo, e be jwale ba nketsetsa bopaki ba lengolo la hore, ke dula kae.

Lebaka ke hore, e be e le lekgetlo la pele, motho a qala ho bula karete ya mekitlane mme a sena mekitlana e meng e ka thoko ho bontsha hore ehlile a tshepahala, a kgona ho patala mekitlane ya hae.

Ehlile phethiso ya tjhelete e mahareng a di-account-o, ke mahala ebile ho bobebe haholo, ebile monyetla o mong ke hore o kgona ho fetisa ditjhelete mahareng a di-account tsa hao mahala ntle le ho sebedisa moya kapo yona data.

Jwale ha ke so fihlele boemo ba ho kwala account ya polokeho, ke boemong ba moo ke qadileng ho bula account ya polokeho, mme ke ikutlwa ke le motlotlo ka qeto e ke e nkileng. Ke ipona ebile ke ikutlwa, ke se ke le motho a moholo a tsebang ho etsa diqeto tse tla mo tswela molemo, ka la hosane.

Ya pele, ke ho etsa bonnete ba hore ke tla letsetsa ba inshorense ho utlwa ka dintlha tsohle. Ha o kgoneha, nka etela ho bona ba mphe dintlha difelletse, e le hore re tle re tsebe hore na ho lebelletswe dife hore re kgone ho claim-a. Ke batla ho nahana hore kapa ditaba ka mokgo se ntse di le ka teng, ho bolela hore dipampiri tsa inshorense di tla be di tjhele le ntlo. Mme se tlo thusa ke ho ya setsing sa inshorense, re tle re tsebe ho tataiswa ka claim.

Ke nahana batjha ba lokela ke ho bula setokofele se bapallwang dibankeng. Hona ho tla ba thusa ho beha tjhelete ya bona ka polokeho, le ho ba ruta maikarabelo le ho se senye tjhelete. Ho ba matsatsing a jwale, batjha ba ka iphumana ba entse di qeto tse sa lokang, e le ha tjhelete ya setokofele e ka dula le bona. Matsatsing a hona jwale re phela mehleng ya thekenoloji moo dintho di hlalefileng, re kgonang ho bula setokofele tlasa dibanka tsa rona. Mme setokofele sa bohlokwa e ka ba sa tjhelete hore e tle e kgone ho ba thusa ho kwala mabaka a bona.

Karete ya banka ha e expire-rile, mme tjhelete ke hloka hore e tswe ka potlako. Ke tla kgutlela App-eng ya ka ya banka, mme jwale ke tla qala ho etsa transaction ena eo hothweng ke cash back. Hona ho bolela hore, ke tla sebedisa app hore e tle e ntshe tjhelete ntle le ho sebedisa karete ya banka, mme ke tla e romella dinomoro tsa ka sephiring, le PIN mme ke ntse ke eme hona moo bankeng, ke ka kgona hore ke thole tjhelete. Hape if ke le.

Medical Aid o sebetsa ka dithuso tsa sepetlele le ngakeng tsa poraefete. Medical Aid o bohlokwa ho ba ha o na le ona o ka o sebedisa ntle le ho patala tjhelete ya poraefete, ntle le ho reka dipidisi tseo o tla be o di ngolletswe ho ya di reka. O etsa hore batho ba thusehe ha bobebe, ha ba ka ba le mathata mme ba sena tjhelete. O hula tjhelete e ngata, e le hore o dule o bolokile tjhelete e ngata hore ha mathata a ka hlaya, tjhelete ya dithuso e dule e le teng.

Ka mobile banking App ha jwale, o kgona ho reka airtime, voucher, ho romellana tjhelete mahareng a di-account tse ding, ho isa ho account tse ding tse fapaneng le tsa rona. Re kgona ho reka dijo, diphahlo, ho reka ditekete tsa ho hahlaula, ditekete tsa ho ya shebella cinema le tse ding tse ngata.